Lokho kulula, izinyathelo kufanele isikole sizithathe ukuze siqinisekise ukuthi umcimbi ukhuthaza ukubandakanya nokushintshana ngamasiko. Ukuthi le zikole lezo eziphuma ngaphesheya kwey'lwandle bamukele amasiko wazo njengoba nathi sizobafundisa amasiko wethu. Kube nokubandakanya phakathi kwabafundi bangakhethululi noma babandlulule laba abanye abazobe baphuma le ngaphesheya kwey'lwandle. Kanjalo kuzovamisa ukuthi kube lula, ukuthi nawo umcimbi lo wezemidlalo ubambeke ngokushelela futhi kube mnandi.

Eya zikhona ezinye izindlela ezithengekayo noma zamahhala abantu abasha abangahlola ngazo izinto abazithandayo. Njengoba kunamakhampani asebenza ngazo izinto zokudweba noma ezokuthwebula amavidiyo, futhi kanye nezemidlalo. Kanjalo lawo makhampani akhona ukuthi akhinqize imali noma anikane ngazo lezo zinto lezo kwizikolo ezinamazinga aphansi emiphakathini yasemakhaya. Kanjalo nawo lawo makhampani ayasiza kakhulu.

Eya izikolo zifanele zethule imiqhudelwano yemidlalo ye-inthanethi noma ama-league ukuze kuthuthukiswe amakhono okuncintisana. Njengoba intsha kunabanye abantwana abanganawo amakhono okuthi bangadlala ezemidlalo ngokwamandla noma okomzimba. Kepha ngayo le midlalo lena ye-inthanethi bazokhona ukuzivezakalisa nabo njengabanye abantwana laba abavamisile ukuthi babambe imincintiswano kwezinye ezemidlalo.

Ngokubona kwami imithwalo yemfanelo intsha enayo njengabagqugquzeli yokunikeza ulwazi olunembile ukuthi bane-inthanethi njengenzuzo. Kanjalo bakhona ukuthi babundakanye noma bagubhe lona ulwazi abafuna ukunikezana ngalo, futhi lizonemba njengoba lizobe lisuka kwi-inthanethi.

ngike ngaba yingxenye yomncintiswano wezemidlalo. Ngangiwu mdlali webhola, futhi kwakungihambela kahle njengoba iqembu leli bengilidlalela belihlala linqoba kuyo yonke imincintiswano besingena kuyo.

Uma ngingachitha usuku nomdlali webhola engimthandayo, ngingambuza ukuthi wayenza ini ukuze yena afinyelele lapho ekhona namhlanje, nokuthi ubani owayeyisithixo sakhe kulezi zemidlalo zebhola.

Kuwumthwalo wemfanelo womuntu osemusha ukuba abe nethonya elihle ngoba kanjalo kuba lula ukuthi izintanga zakhe zikhone ukunyathelela ezinyathelweni lezi abe azibungazile ukuze afinyelele lapho afinyelele khona.

Amasu iNingizimu Afrika eningawasebenzisa ukukhuthaza amasiko nemvelo yayo ezivakashini zamazwe ngamazwe ngesikhathi semicimbi yemidlalo. Ukuthi sibabonise ukuthi thina ezemidlalo zethu sizibandakanya kanjani nokuthi sizilungiselela kanjani ngaphambi kokuthi sicale ezemidlalo. Futhi sibabonise ukuthi amasiko wethu ayenziwa kanjani, futhi nabo sibanike ithuba lokuthi bayenze ngendlela le thina esenza amasiko wethu ngayo. Kanjalo kuzoba lula ukuthi nawo amazwe angaphandle afunde ngezethu ezamasiko.

Angiboni kungaba nezinsele ezingaze ziphakame ngokusebenzisana ngoba uma ungathi uyabheka ukuthwebula izithombe nokupheka, kuya kuye kuhambiselane njengoba lo omunye ezofuna ukuthi babone umsebenzi wakhe ngokuthi athwebule izithombe. Futhi nalo munye uzofuna ukuthi lezithombe ezizobe zithwebuliwe zibonakalise umsebenzi lo yena azobe awenzile wokupheka. Kanjalo angiboni kungaze kube nezinsele ezingaze ziphakame.

Izinhlelo zemidlalo zasendaweni zisiza ngokuthi zibundakanya umphakathi ndawonye ngoba yizona izinto esaziyo ukuthi sinephupho elifanayo esifuna ukuthi silifeze, kanjalo kuba lula kumphakathi ukuthi uhlangane ube yimbumba.

Eyi kwake kwabakhona leso sikhathi leso sokuthi isikole silethe umphakathi wakithi ndawonye, ngenkathi kudlala ibhola esikolweni. Lapho sabona khona ukuthi abazali bayakuthokozela nabo ukubona izingane zabo zidlala lezi ezemidlalo. Kanjalo-ke umphakathi wonke wawujabulile futhi wawuyithimba lokwesekela bona laba bebe yabafundi besikole.